Inqubo yokufaka isicelo se-UIF. Kufanele ube nezincwadi ezifana ne-UI-nineteen, okuyifomu eliqinisekisa ukuphuma emsebenzini esayinwe noma umqashi. Uhlinzeke ngehhovisi le-UIF, izisebenzi ezilahlekelwa umsebenzi kufanele zifake isicelo kuhhovisi le-UIF eliseduze. Lokhu kwenziwa ngeposi noma ngokusebenzisa izinkundla zedijithali, online ezitholakalayo. Ukuthi usengakwazi ukufaka isicelo ngemuva kwezinyanga. Imikhawulo yezinyanga, ungafaka isicelo ngaphansi kwezinyanga ezintathu ngemuva kokulahlekelwa umsebenzi. Ukweqa lokhu kudinga isivumelwano kanye nezincomo ezivela kumphathi ngaphansi kwesidingo. Izixazululo ukufaka ngesikhathi esifanele.

Ukusebenzisa imali ebolekiwe ukukhokhela esinye isikweletu kungaba kuhulumeni othile, kodwa kudinga ukuhlola kahle izinzuzo nezingcuphe ezihambisana nalo uhlelo. Izinzuzo okungaba ukuhlanganisa izikweletu ezinzima, izingo lezintshisakalo eliphansi, isikhala sokuphila esilula. Kanti izingozi zingathola izindleko ezinkulu zokuqalisa, ukuncipha isikhala sokukhokha, ukulindela izintshisakalo ezibizayo. Ukuqcina imihlahlandlela kuba ukuhlola ukubeka emibhalweni. Nciphisa ukusebenzisa umbolekiso ukuhlinzeka isikhala sokuphila okungaphansi ukwandisa isikhala.

Ukuqiniseka ukuthi umuntu uyafaneleka ukuthola izinzuzo ze-UIF, Unemployment Insurance Fund. Kufanele ahlangabezane nezimfuneko ezithile. Kuyisimo sokusebenza. Ukuphuma emsebenzini. Umuntu kufanele abe umqwashwa okhokhelwa imshwarense ye-UIF. Ngokujwayelekile umqashwa kumele abe nomqashi ofaka imshwalense ye-UIF ngokuqhubekayo. Uma umqashwa eshiywa noma ephuma emsebenzi ngokugcwele kungase kube nesizathu sokufaka isicelo se-UIF. Amadokhyumenti abalulekile, izincwadi zokuphuma, kanye nama-ID khophi.

Uma umuntu efuna ukusebenzisa imali ebhange, ukuboleka imali, kufanele acabange izici eziningana ngaphambi kokuthatha isinqumo. Ezifana nenani lemali ofuna ukuliboleka, ukuqonda isidingo. Qiniseka ukuthi usuzwisise kahle ukuthi kungani udinga imali, futhi uhlole ukuthi ingabe udinga ngabe udinga inani eliphelele noma ingxenye ethile. Isikhawu sokukhokha, repayment period. Izintshisakalo, interest rates. Imishwalense, nezindleko ezingeziwe. Wuhlanga lokuboleka imali, credit worthyness. Izinketho zokuboleka, izimo zomsebenzi nezomnotho. Ukukhuluma nesezansi.